Baloon-e e thusa fa motho a sena madi a mantsi gore a ka kgona go reka koloi e a e ratang mme baloon-e e thusa ka gonne o tlile go kgona go patela kgotsa go duela lobaka lo lo rileng mme morago a be a duela baloon-e. Se se thusa gore motho a kgone go reka koloi e a e ratang, fela ditlamorago tsa teng ke gore e tla nna lobaka lo lo leele motho o tshwanetse gore a dire gore a kgobokanye madi gore a kgone gore a duele baloon-e e.

Thuso ya madi fa a sa bereke, go fola sentle, go fokotsa matshwenyego a loago le a tlhaloganyo, go sireletsa tiro le go sireletsa ba lelapa.

Ga ba tshwariwe ka gonne batho ba ba na le madi le maemo mme ba kgona go thapa baatlhodi ba ba botoka kgotsa go dirisa dipego go tshabela melao.

A ka dira gore a nne le manno a a farologaneng a go dira gore go nne le madi a a tsenang fa a fetsa go dira.

Malome, re kgona go dirisa mogala wa letheka gore re reke data. Fa o ka tsena fela mo App-ong ya gago ya banka o ka kgona gore reka data mo teng. Thekenoloji e tokafatsaa maphelo a rona gore re sa tlhole re kgona go ya mabenkeleng mme re kgone go itirela dilo mo re leng mo teng.

Ee, go a kgonega gore company e eme mosadi nokeng ka go mo thusetsa go kopa meputsonyana ya maternity ya UIF. Ba ka mo thusa ka go tlatsa di-form-o tse di tlhokegang, go netefatsa fa di di tsentse mosadi mo UIF go mofa lengolo la go bontsha gore o setse a le mo maternity leave-fing go romela di-form-o tse di feleletseng kwa department-eng ya labour.

Ke tokelo e e mo molaong, e dira gore mosadi a se wele ke mathata a madi ebile e fa mosadi nako ya go ikhutsa le go tlhokomela ngwana wa gagwe.

Ke tshireletso go sireletsa tšhelete jaaka go dirisa monwana fa o tsena mo App-ong le tiriso e e leng ka pele.

O tshwanetse go tlhaloganya gore o tshwanetse go nna le madi kgwedi nngwe le nngwe gore a kgone gore a duele pele a ka saena go dumelana le go ikana.

Babeeledi ba tshwanetse go tlhaloganya TFSA e leng Tax Free Savings Account. Se se raya gore madi a tsenwang a kgona go gola ntle le lekgetho ebile ga go duelwe SARS-e ka sepe se se tswang mo akhaontong eno.

Fa o duelela koloi e e dirisitsweng go botlhokwa go akanyetsa dintlha tse di oketsegileng go feta fela boleng kgotsa ponalo ya yona. Koloi e e dirisitsweng e ka nna theko e e siameng fa o sa akanyetsa ka kelotlhoko o ka sotlega, o ka tshwanela ke go leba dintlha di tshwana le boemo jwa koloi le gore service ya teng e ntse e tsamaya jwang.

Ee, dikamano tse dinnye di ka nna sedirisiwa se se mosola sa go aga sekoloto fa di dirisiwa ka botlhale. Le fa go ntse jalo, go botlhokwa go tlhaloganya gore go tsaya sekoloto go na le kotsi mme moemedi yo o nang le maduoaa a kwa tlase a sekoloto o tshwanetse go nna kelotlhoko thata. O tshwanetse o lebelele gore o duela ka nako ebile o sa kgopela madi a magolo, dirisa madi a a mo thusang go tlhoma mokgwa o molemo.

Mong wa kgwebo ke ene yo o nang le maikarabelo a semolao go dira ditshupetso tsa UIF fa a hira badiri. Mong wa kgwebo o tshwanetse go ngwadise kgwebo le badiri mo UIF, a tsaye karolo ya madi a badiri le a gagwe a moputso a romele ditshupetso kgwedi le kgwedi mo UIF mme a tlhagise le di-form-o tse di maleba.